Vhuḓi ha u vha na thekhisi sa iṅwe ḽa bindu ḽa hayani ndi uri hayani hu dzula hu na tshiendedzi tshine tsha nga ri i sa hune ra ṱoḓa u ya hone na uri thekhisi i vha i tshi khou dzhenisa masheleni ḓuvha liṅwe na liṅwe arali yo shuma.

Khaedu dza u tshimbila nga bupho dzi katela u lenga u fhufha, u ṱola tsireledzo, u ḓura na u sedzana na u lenga ha bupho kana nyofho ya u fhufha.

Ee ndo dzika nahone nda amba na mureili nga vhulenda, nda fhedza nda vhiga aneo mafhungo kha khamphani ya bisi u itela u thusa u khwinisa vhuimo.

Ndo no vhuya nda shumisa bisi ndi tshi khou bva makhuwani Johannesburg ndi tshi khou ya hayani Venḓa zwa dzhiela awara ṱhanu u swika he nda vha ndi tshi kho ya hone ngauri bisi yo vha itshi tshimbila i tshi ita i tshi ima uri vhathu vha onyolowe, vha onyolose milenzhe.

Vhuleme ha tsireledzo vhu fhungudza fulufhelo kha e-hailing zwine zwa ita uri vhathu vhasa ṱoḓe u shumisa tshumelo, hezwi zwi kwama mbuelo ya vhareili na u fhungudza khetho dza vhuendi ho tsireledzeaho kha tshitshavha.

Vhuendedzi ha zwiporo a vhu ḓuri, vhu a shuma nahone vhu nga hwala zwithu zwinzhi tshikhala tshilapfhu, vhu fhungudza vhuendi ha badani na u tikedza nḓowetshumo, u ṱuṱuwedza ikonomi.

Ndi ḓo thoma nda dzhia vhaendela mashango nda ya Table Mountain nga nṱhani ha zwithu zwine zwa vha uri zwo naka na lunako lwa mvelo, a thi thomi nga u u dzi i sa henefho nga uri zwi nga ḓala ndi thoma nga fhethu ho dzikaho u itela u dzi leludza.

U itela u lugisa ṱhahelo ya bisi muvhuso u nga bindudza kha bisi nnzhi wa khwinisa mbekanyamishumo na u ṱhogomela zwiendedzi zwi re hone, vhupfhiwa ha tshitshavha na ndaulo ya khwine zwi ḓo dovha zwa thusa u vhona uri bisi dzi tshimbila nga tshifhinga.

Khaedu dza e-hailing kha vhupo ha ḓoroboni dzi fhungudza vhuendi ho tsireledzeaho, vhu sa ḓuriho, u khwinisa tswikelelo mitengo i tea u langiwa, tsireledzo i khwaṱhise dziwe na u engedzwa ha zwiendedzi zwinzhi kha dzo kha dzone dzine dza vha na ṱhoḓea khulwane.

Ee ndi vhona uri tshumiso ya mabisi u sumbedza vhathu vhaendela mashango fhethu hu muhumbulo wavhuḓi ngauri bisi i tshimbila nga vhulenda vha vha vha tshi khou vhona bulege dzo fhambananaho.

Ee zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luafhulelo musi vha tshi kho shumisa bisi ngauri vho no vha vhaaluwa vhanzhi, vhunzhi havho a vha shumi vha tou wana tshelede kha muvhuso nahone u vha, uri vha wane luafhulelo ndi u vha ṱhonifha na u vha livhuwa nga vhutshilo havho.

Mureili wa bisi ya vhusiku u fanela u humbula ngaha u dzula o awela zwavhuḓi, u ṱola mavhone a phanḓa na maburiki, u dzula o fhaṱuwa na u khwaṱhisedza uri vhaṋameli vho tsireledzea lwendoni loṱhe.

Tshivhalo tsha vhathu tshine thekhisi ya tea u vha hwala tsho fhambana u ya nga ha dzi thekhisi fhedziha nga u ḓowelea thekhisi i hwala vhathu vha fifitini kana sigisitini.

Ee ndo no dzhia lwendo lwa bisi lwa vhusiku hoṱhe, yo vha i tshi ḓura fhedzi zwidulo zwo vha zwi sa takaladzi nahone phosho yo vha i tshi ita uri zwi konḓe u eḓela naho zwo ralo u ṋamela ho vha ho tsireledzea nahone ho swika nga tshifhinga.

Zwiṱaraṱa zwinzhi zwa kale u fana na zwa vhupo hanga zwo fhaṱiwa musi goloi dzi saathu ḓowelea nga u ralo zwithu zwiṱuku zwina fhethu ho teaho ha u paka hezwi zwi ita uri hu vhe na u ḓala ha vhathu nahone zwi fhungudza nḓila dza u paka ṋamusi.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha dzi thekhisi vha dzhenelele kha dzi ḽaini dza dziṅwe dzi goloi ngauri vho dzhaya ngauri hezwo zwi vhanga khombo, zwi vhanga u sa pfhesesana ha vhathu, ha vha reili vha dziṅwe goloi.

U gonya ha mitengo ya mapfhura zwi ita uri ndi sa reili nga maanḓa, ndi tanganedze nyendo na u humbula nga ha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi lunzhi lunzhi u itela u vhulunga tshelede na u fhungudza u shumisa mapfhura.

Vhu vhuḓi ha u shumisa moḓoro u ya mushumoni ḓuvha na ḓuvha ndi uri muthu u swika mushumoni nga tshifhinga, u tshimbila a yeṱhe kana na vhathu vhane a tou khetha u ṱuwa navho, izwo zwi leludza na lwendo lwa u ya mushumoni.

U tshimbila ha thundu kha N one kanzhi zwi vhanga u ḓala ha vhathu nga maanḓa tsini na gethe dza u badela na fhethu ha dzi ḓoroboni, i fhungudza u tshimbila ha tshifhinga tshoṱhe na u engedza khombo, ya khombo nga ṅwambo wa vhuhulwane ha luvhilo lwa dzi ṱiraka. Fhedziha ndi zwa ndeme kha u ḓisa thundu u tikedza mbambadzo kha mavuṋdu oṱhe, u puḽana khwine na nḓila dzo vhewaho dza dzi ḓirata zwi nga khwinisa tsireledzo na u elela.

Vhuendedzi ha zwiporo Afrika Tshipembe a vhu ḓuri nahone ndi ha vhudi kha u tshimbidza thundu nnzhi kha zwikhala zwilapfhu naho zwo ralo themamveledziso i si yavhuḓi, vhufhura ha dzi ha dzi kubuḽa na u lenga zwi fhungudza u fulufhedzea hayo na vhukoni hayo. Zwa fhungudza khonadzeo dzayo dzo fhelelaho dza ikonomi.

Tshumelo dza u endedza vhaaluwa dzi thusa vha aluwa uri vha dzule vho ḓi imisa nga vhoṱhe nga u ṋetshedza zwiendedzi zwo tsireledzeaho, zwi fulufhedzeaho uya kha u tholwa kha u ṱolwa, u renga na mishumo ya matshilisano.

Vhathogomeli vha dzudzanya zwiendedzi zwa vhaaluwa nga u dzudzanya u namela, u khwaṱhisedza tsireledzo na u vha thusa u swika fhethu nga tshifhinga.

Vhuendedzi vhu thusa vha aluwa uri vha swike kha madokotela dzi kiḽiniki na senthara dza tshitshavha u vhona uri vha wana ṱhogomelo na thikhedzo ine vha i ṱoḓa.

Mbadelo dzo teaho dzo dzudzanyiwaho u itela u thivhela u badelisa nga nḓila yo kalulaho, u vhona uri hu na khagala na u ḽa linganyisa u kona u renga na mbuyelo ya vhareili.

Kereke dzi nga shumisana na tshumelo dza vhuendi vhapo vhareili vha u ḓi funela senthara dza tshitshavha na kiliniki dza mutakalo u tikedza ṱhoḓea dza nyendo dza miraḓo mihulwane.

Zwiendedzi zwa kereke ndi zwa ndeme sa izwi zwi tshi thusa miraḓo ya vhaaluwa u ya tshumelo, u dzula ho ṱangana na u shela mulenzhe kha mishumo ya tshitshavha nga hu leluwaho.

Khaedu dzi katela u sa vha hone u sa vha na dzikhakhathi dza u dzudzanya na u ḓi tika zwine zwa nga thithisa vhushaka.

Mulanguli wa mutevhe u dzudzanya vhaṋameli na thekhisi a vhona uri hu na maitele a u namela o teaho o dzudzanyeaho na o tsireledzeaho.

Vhareili vha thekhisi vha sedzana na khaedu dzi ngaho vhuendi ndondolo ya goloi tsireledzo ya vhaṋameli na muṱaṱisano ubva kha vhaṅwe vhareili.

Ee, ndo vha ndo no vha kha thekhisi yo dalaho vhathu yo vha i tshi pfa isa ḓigeḓa nahone i songo tsireledzea nga ṅwambo wa fhethu huṱuku na zwiiimo zwo dalaho vhathu

U khwinisa zwishumiswa zwa thekhisi zwi nga katela fhethu ho kunaho ha u lindela zwiga zwire khagala zwidulo zwa khwine na ndaulo ya mutevhe nga nḓila ya vhuḓi.

U kombetshedza zwi vhona uri thekhisi dzi tevhela mikano ya vhanameli nga u ṱola u bvisa sa dzifaini na u ṱuṱuwedza milayo ya tsireledzo u itela u thivhela u hwala zwithu zwo kalulaho.

Migwalabo ya thekhisi i nga sika mavhengele a si a vhuḓi a tshitshavha nga u bvisela khagala mafhungo a ngaho khakhathi kana u thithiswa ha tshumelo fhedzi i dovha ya ḓivhadza khaedu dza vhareili.

Zwi itiswa zwo ḓoweleaho zwi katela khanedzano dza mbadelo thendelo dza u shuma vhuimo vhusi ha vhuḓi ha bada na u ṱangana na vhalanguli vha mulayo kana mbekanyamaitele dza muvhuso.

Vhunzhi ha tshumelo dza u endedza kereke dzi a ṱoḓea nga swondaha paseka, khirisimusi na nga tshifhinga tsha zwi itea zwo khetheaho zwa kereke kana dzi conference.

Maga a katela nyambedzano yo vuleaho vhulamukanyi nga vhalanguli vha vhuendi thendelano dza nḓila dzine khagala na u tevhedzwa ho khwaṱhaho ha milayo u itela u vhulunga mulalo.

Tshanduko dza mbadelo dza thekhisi dzi engedza thuthuwedzo ya zwiendedzi zwa duvha liṅwe na liṅwe zwa kombetshedza tshanduko kha mugaganyagwama wanga nga u fhungudza dziṅwe thuthuwedzo dzi ngaho zwiḽiwa kana tshifhinga tsha muyani.

Madzangano a thekhisi a vhea mbadelo a langa nḓila a tandulula dzikhakhathi na u vhona uri vha reili vha tevhela milayo ye vha tendelana khayo u itela uri mushumo u dzule wo dzudzanyea.

Ndi takalela dakalo ḽa vhuima zwikepe, zwihuluhulu u ḓipfha ndi tshikho ya fhethu huswa. Naho zwo ralo mitevhe milapfhu nau ṱoliwa ho khwaṱhaho ha tsireledzo, zwi ngani dina nga zwiṅwe zwifhinga zwi ita uri lwendo luvhe na mutsiko.

U hwala nga nḓila yo kalulaho kha dzi thekhisi dza mini basi, zwi fhungudza vhuḓigeḓi nau sika khombo khulwane dza tsireledzo kha vhaṋameli. U tandulula hezwi hu ṱoḓea u tevhedzwa ha mulayo ho khwaṱhaho, na mafulo au ḓivhadza u vhona uri na uya mushumoni ho tsireledzeaho ya na, ngauri zwi a pfhesesea uri vhathu vha vha vho dzhaya vha kho ṱoḓa uya mishumoni fhedzi kha vha humbule ngau ḓitsireledza havho.

Ndi nga ri azwo ngo tea uri navho vha tsitse mutengo wa thekhisi, ngauri mutengo wa peṱirolo u sokou tsa u tshi gonya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, zwino arali mutengo u tshitsa na vhone vha tsitsa u tshi gonya na vhone vha gonyisa zwi ḓo kanganyisa vhathu uri zwavhuḓi vhuḓi thekhisi ndi vhugai nahone mitengo ya peṱirolo ai thu tu tsa ngo to ralo.

A aya mafhungo ndo dzulela u ṱangana naho tshifhinga tshinzhi musi vhathu vha tshi khou badela hapfhi tshelede ya mureili i kho shotha, fhedzi kannzhi ndi vhona ungari ndi khwiṋe hu humiseliwe tshelede dza vhathu vho badelaho, hu to badeliwa nga vhuswa uri zwi kone u vhonala uri ane a khou shothisa ndi nnyi.

Ndi nga sinyuwa vhukuma arali hezwi zwa itea kha nṋe, ngori musi nditshi ṋamela thekhisi ndi amba uri ndi khou ya gai mureili ambo ḓi ri dzhenani. Zwino atshi vho swika a tshiri ene ha tsha ya henefho fhethu, ndi khwiṋe amphe masheleni anga ngauri hango ntswikisa he ndavha ndi kho ya hone, fhedziha ndi nga si ḓipfhe zwavhuḓi ndi nga ḓipfha ndo sinyuwa vhukuma.

Uya nga ha nṋe vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani, vha ṱhonifha vhaṋameli vha dovha hafhu vha vha na mbilu yavhuḓi kha vhaṋameli, fhedzi vha dzi ḓoroboni avha luvheleli avha luvheledzi vhaṋameli ngauri vhaṋameli vha dzula vho ḓala nahone vha dzula vha hone. Ende hu dzula hu tshi khou yiwa nṱha na fhasi ndi ngazwo vha sa luvheledzi vhaṋameli, vha sa ṱhonifhi vhaṋameli vhareili vha dzi ḓoroboni.

Ndi vhona ungari hezwo zwi bva kha mureili ene muṋe, uri u shumisa hani ngauri muthu anga si shume ḓuvha ḽoṱhe a songo ḽa, zwine zwa amba uri arali a sina masheleni tshikwamani tshawe anga si ḽe na. Zwino ndi vhona unga ri zwi a fa zwo fanela uri vhareili vha dzithekhisi vha ḓi rengela zwiḽiwa nga masheleni ane vha a wana musi vhathu vha khou badela, fhedzi ha a ḓivhe uri masheleni ane a kho tea ua fha muṋe wa thekhisi avha a hone.

Athi ḓipfhi zwavhuḓi naluthihi nga vhathu vhane vha ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidime nga luvhilo lwo kalulaho, ṱhamusi ngauri vhone vhaṋameli vho lenga hune vha ya hone. Hezwi zwi vhea matshilo a vhathu kha khombo, ngauri matshelo musi mureili ono ita khombo vhathu vha fhedza vha vhea mulandu khaye, vha ri ha koni u reila kana ovha a khou reila nga luvhilo lwo kalulaho.

U lindela thekhisi kha thekhisi rank ya mini basi, nga tshifhinga tsha uya mushumoni a zwo ngo leluwa ngauri nga matsheloni muṅwe na muṅwe u vha o dzhaya a tshi kho ṱoḓa uya mushumoni, vhaṅwe vha ita zwa u dzhenelela. Ndi yone khaedu ine nda ṱangana nayo, vhathu vha ita zwau dzhenelela vhathu vha ita zwau sukumedzana musi thekhisi i tshi swika izwi zwa vho ita lwendo lwanga lwoya mushumo lu si lwavhuḓi, ngauri kha tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ita nau lwa vha tshi khou lwelwa uya phanḓa kha dzi ḽaini.

Tshenzhemo yanga yau lindela thekhisi kha taxi rank nga tshifhinga tsha uya mushumoni, ai to takadza a si yavhuḓi ngauri vhathu vha vha vha songo takala musi hu sina dzi thekhisi, vha vha vha khou sukumedzana vha tshi ṱoḓa uya phanḓa. Ezwi zwi kwama lwendo lwanga lwa uya mushumoni nga nḓila i si yavhuḓi, ngauri tshiṅwe tshifhinga rivha ri khou sokou sukumedzana wa mbo ḓi dzhena thekhisini u songo tsha takala, wa swika mushumoni u songo takala ngauri uvha u khou semana na vhathu hanefhaḽa ḽainini.

U gonya ha mapfhura a goloi zwi ita uri kanzhi ndi si shumise goloi yanga ya phuraivethe uya mushumoni, ngauri mapfhura avha atshi khou ḓura, hezwi zwi ita uri ndi ḓi wane ndi khou shumisa thekhisi ya nnyi na nnyi tshiṅwe tshifhinga ndi tshi swika u lenga mushumoni, ngauri thekhisi dza hone dzi vha dzi kho tshimbila nga tshifhinga. Izwi zwi ita uri mugaganyagwama wanga ndi u humbule zwavhuḓi, ndi kone u vhea tshelede ndi to shumisa goloi ṱhamusi nga vhege yau fhedzisela uya mushumoni.